Ngwana heso wa tseba ke na le bothata e sale o qala ho bapala sports o fitlha ka tlung, o ja o robala, mme ntho eo ha ya loka ke kopa re thusane ke nka thabela ha o ka itlhokomela hobane ke bona o so sa itlhokomela le phapusi ya hao ya ho robala ha o sa kgona hore o e phuthe nthwena kaofela, e etsa hore nna ke se ka ikutlwa monate. Ke dule ke sa thaba ka tsohle tsena tse etsahalang ka tlung, ke kopa re thusane re thusane ngwana heso. Hobaneng ke hloka thuso ya hao. Le nna ke kgone ho etsa a mang a mabaka a ka. Ke ya leboha.

Ho bohlokwa haholo hore o be le moeletsi dipapading haholo ha o le motho e leng hore o batla ho tswella pele ka dipapadi, o batla ho ithola o le hole hobane moeletsi o thusa ka ho jwetsa hore o ka etsa eng. O ka ya kae hore o fitlhe moo o labalabelang ho fitlha teng. Moeletsi ke motho a bohlokwa bophelong. Hobaneng o kgona hore a o thuse ka tsohle tse leng hore o tla di hloka tseleng ya hore o tswelelle dipapading tsa hao.